Musi zwifuwo zwi sa khou ṱhavhelwa nga tshifhinga zwi a vha na khombo ya u kavhiwa nga malwadze, zwine zwa nga vhanga malwadze, u phaḓalala ha zwitzhili, kana lufu kha zwifuwo.

Vhalimi vhaṱuku vha anzela u ṱangana na khaedu dzi ngaho u sa vha khagala ha mavu, mitengo ya nṱha ya mavu, u shaya thikedzo ya mulayo, na u dzhielwa mavu, zwine zwa ita uri zwi konḓe u tsireledza kana u vhulunga mavu avho.

Ndi nga lingedza hafhu u kwamana na murengi, nda sa mu wana ndi tea u wana iṅwe nḓila ya u vhona uri idzi khavhitshi dzi a rengiswa uri dzi songo laṱwa kana nda xelelwa nga tshelede. Ndi ṱoḓa iṅwe nḓila ine nda nga rengisa idzi khavhitshi nda khwinisedza uri tshifhingani tshiḓaho a thi tsha dzhia order nngafha ngafha ndi si ngo wana deposit.

Ee, ndo no vhuya nda renga ṋama ya kholomo bulasini ine ya vhonala i tshi kha ḓivha ntswa nahone i ya vhuḓi fhedzi, musi ndi tshi swika hayani yo vha i tshi nukha na muvhala u songo doweleyaho, ndo vha ndi sa koni uri ndi nga i shumisa nda guma ndi tshi vho fanela uri ndi i ḽaṱe. Tshenzhemo tshanga a tshi ngo vha tshavhuḓi.

Ee, u ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri vhashumi vha mabulasini kha vha dzule mabulasini ngauri miholo ya vhathu vho shuma mabulasini a i tu vha nṱhesa nga u to ralo, u dzula havho mabulasini zwi ḓo vha ita uri vha vhulunge masheleni zwi tshi ḓa kha zwa vhuendedzi, tshiṅwe hafhu mabulasini vha shuma lu lemelaho, vha shuma nga maanḓa arali vha tshi khou dzula hone bulasini vha ḓo kona uri vha yo awela hu tshe na tshifhinga, na uri vha swike mushumoni nga matshelonitsheloni.

Ndi vhea maḓi a zwifuwo zwanga kha zwithu zwo kunaho na u a dadza duvha linwe na linwe u itela uri maḓi a dzule o kuna, nahone o tsireledzea u a nwa.

Vho mme vha fanela u dzula vho kuna zwanḓa na maḓamu, vha iledze zwithu zwine zwa vha khombo u fana na halwa kana miṅwe mishonga, na u vhona uri ṅwana o khwaṱhiswa zwavhuḓi u itela u thivhela u sa ḓi fara zwavhuḓi kana u huvhala.

Maga ane a tea u sedzwa musi hu tshikaṋiwa a katela u, u sedza uri tshimela tsho no vhibva na, u shumisa zwishumiswa zwo teaho u fana na mabanga kana zwiṱhavhane, u ṱavha kana u gere zwibveledzwa nga vhuronwane, u khethekanya na u kulumaga khano, u i vhulunga kana u i putela zwavhuḓi uri i rengisiwe.

U ṱavha u tshi khou shumisa thanga zwi katela u lugisela mavu, u ṱavha nga vhudzivha ho teaho, u sheledza tshifhinga tshoṱhe, na u i, na u i ṋea tshedza tsha ḓuvha u swika i tshi mela ya hula.

Ndi nga humbula u ṱavha davhi, zwine zwa amba u shumisa davhi ḽine ḽa vha uri ḽi na mutakalo u bva kha muri wa muapuḽa wavhuḓi, nda ḽi nambatedza kha mudzi wo khwaṱhaho ngauri zwi nga thusa kha u hula ha muapuḽa wavhuḓi nga u ṱavhanya u fhira u ṱavha mbeu ya muapuḽa.

Maḓumbu a tshinyadza zwimela, mavu, na zwishumiswa, zwa ita uri u lima zwi konḓe nahone zwi sa lavhelele. U itela u ṱanganedza, vhalimi vha nga shumisa tshaka dza zwimela zwine zwa vha uri zwo khwaṱha, u khwinisa u bvisa maḓi, u fhaṱa zwithu zwine zwa thivhela muya, na u shumisa sisiṱeme dza u ṱavhanya u tsivhudza u itela u tsireledza mabulasi avho.

Ee, khonani yo vhuya ya sedzana na gomelelo ḽe ḽa vhaisa zwiliṅwa zwayo, yo sedzana nazwo nga u shumisa mbeu dzine dza sa kone u ṱangana na gomelelo, u vhulunga maḓi, na u ṱoḓa nyeletshedzo kha vhaḓivhi vha zwa vhulimi uri i kone u fhola kha izwi.

Vhafuwi vha tsireledza zwifuwo zwavho nga u shumisa mishonga ya vhulwadze u fhedzisa zwifuwo zwine zwa vha na vhulwadze u itela u thivhela u tshinya ha vhulwadze kha zwifuwo zwine zwa si vhe na vhulwadze.

Hai, nḓila ine vhashumi vha bulasini vha tholiwa ngayo kanzhi a yo ngo tea ngauri vhanzhi vha sedzana na zwiiimo zwi si zwavhuḓi zwa mishumo, miholo ya fhasi, na u sa tsireledzea ha mushumo, zwine zwa kwama vhuḓifari havho na u bveledza havho.

Ee, zwimela zwa sialala zwine zwa nga millet, sorghum, na mavhele, zwi kha ḓivha zwa ndeme ṋamusi kha zwiḽiwa na mbuelo kha zwitshavha zwinzhi zwa mali, zwa vhalimi.

U vhona uri hu vhulawa nga nḓila ya vhuthu, maga ane a vha uri aya fana, na u fhungudza mutsiko wa zwifuwo, u shumisa nḓila dzine dza vha uri dzi ya ṱavhanya, na dzine dza vha uri a dzi vhavhi. U gudisa vhashumi zwavhuḓi, na u ṱhogomela zwithu zwo kunaho, zwi fanela u dzhiwa u itela u tsireledza vhuḓifari ha zwifuwo na vhuḓi ha ṋama.

Ee, u shumisa AI kha vhulimi zwo tea ngauri zwi khwinisa vhukoni, zwi thusa kha u ṱola zwimela na zwifuwo khwie, na u tikedza maitele a vhulimi a bveledzaho.

Ee, miṱa minzhi yo khwinisa vhutshilo hayo nga u lima zwiṱuku, nga u wana zwiḽiwa zwo tsireledzeaho, u wana tshelede yo engedzeaho, na u khwinisa mutakalo wayo, na u ḓi imela.

Vhulimi vhuṱuku vhu ṋetshedza tsireledzo ya zwiḽiwa, vhu ḓisa mbuelo, u ṱuṱuwedza u ḓi ṱhogomela, na u thusa u vhulunga, na u kovhelana nḓivho ya vhulimi ha mavhele nga ngomu ha zwitshavha.

Mushumo wa manngo ndi u tsireledza na u fusha mbeu, u thusa kha u phaḓalala hayo, na u ṋetshedza zwiḽiwa kha vhathu na zwifuwo.

Nga murahu ha u pfha uri huna gomelelo ḽihulu ḽine ḽa khou ḓa, u vhona uri zwifuwo zwanga na mitshelo a zwi tambuli maḓi, ndi nga vhulunga maḓi nda ṱoḓa fhethu hune ndi nga a vhea hone, nda ḓadza maḓiromu o lingananaho o lingalenaho uri zwifuwo zwanga nga gomelelo zwi vhe zwi na maḓi o kunaho ane a nweya, na mitshelo yanga i wane u sheledzwa nga maḓi.

Ee, ndi zwa ndeme uri khuhu dzi dzule dzi na maḓi nga ngomu hokoni uri khuhu dzi si shaye maḓi, dzi si vhulawe nga mufhiso, nahone dzi dzule dzi na mutakalo.

U gonya ha vat na u gonya ha mitengo ya zwiḽiwa zwi kwama ndimo ngauri na vha bveledzi vha zwiḽiwa vha tea u isa mitengo ya vho nṱha uri vha kone u renga dzimbeu, vha kone u renga na zwithu zwine zwa ita uri mitshelo kana ndimo yavho i shume zwavhuḓi, i hule zwavhuḓi.

Ee, vhagudisi vhashumisa ngudo dzi shumaho na misumbedzo u itela u funza zwa vhulimi fhedzi, vha nga khwinisa nga u dzhenisa thekinoḽodzhi nnzhi, na tshenzhemo dza zwanḓa.

Lettuce i na dzi calorie dzine dza vha fhasi, yo pfuma nga vitamin A na K, i ya thusa kha u fha maḓi na u tikedza mutakalo wa u ganḓisa zwiḽiwa.

Ngade dza tshitshavha dzi khwinisa tsireledzo ya zwiḽiwa na vhuḓifari nga u ṋetshedza zwiḽiwa zwiswa na vhutumani ha matshilisano fhedzi, dzi sedzana na khaedu dzingaho tshikhala tshiṱuku, na tshikafhadza kha vhupo ha dziḓoroboni.

Sa muṋe wa tshibveledzwa ndi nga vhiga mafhungo kha vhalanguli vha zwa mushumo na vhuṱali, na u ṱoḓa nyeletshedzo ya mulayo, ndi nga dovha nda kwama madzangano a pfhanelo dza vhashumi kana madzangano a vhushumi u itela thikhedzo.

Ee, u dzulela u rema ṋanga dza kholomo zwi nga vhanga mutsiko, vhuṱungu, na u engedza khombo ya u kavhiwa zwine zwa kwama mutakalo wa kholomo na vhuḓifari.

Thoro na zwimela zwi ṱuṱuwedza ikonomi nga u sika mishumo, u bveledza mbuelo nga kha rengiselana nnḓa, na u tikedza nḓowetshumo dza zwiḽiwa, zwine zwa ita uri zwi vhe zwa ndeme kha mveledziso ya tshitshavha na lushaka.

Tshitshavha tsha musalauno tshi nga vhuyelwa nga u ṱoḓa zwiḽiwa zwa mvelele, nga u wana zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi, zwiko zwapo, u ṱuṱuwedza zwithu zwo fhambananaho na u khwinisa tsireledzo ya zwiḽiwa na dzilafho ḽa mutakalo wa mvelo.

Ee, vhaṅwe vhafuwi vhane nda vha ḓivha vho ṱangana na khaedu dza u wana zwithu zwa u ṱhavhela zwifuwo nga mulandu wa u ḓura hu hulwane, u fhungudzea ha ndi nḓisedzo, kana tshikhala tshilapfhu tsha uya kha tshumelo dza zwa mutakalo.

Hai, vhashumi vhanzhi vha bulasini vha holelwa tshelede ṱhukhu naho vha tshi shuma nga maanḓa, ngauri kanzhi miholo yavho a i lingani na ndeme ya mushumo wavho, na zwine vha zwi ṱoḓa kha vhutshilo.

Khavhitshi dzi ṱavhiwa kha kha zwifhinga zwine zwa vha uri zwi a rothola sa tshilimo kana autumn ngauri, dzi a hula zwavhuḓi kha mufhiso une wa vha uri wo dzika, nahone dzi a kona u konḓelela murotho une wa vha uri wo dzika.

Mulayo wa nyimele dza mutheo dza mushumo u tsireledza vhashumi vha bulasini nga u vhona uri huna muholo wa fhasisa, awara dza mushumo dzi sa fhiri awara dza forty faifi kana vhege. Muholo wa tshifhinga tsho engedzedzwaho tshifhinga tsha u awela, leave ya ṅwaha, leave ya vhulwadze, na tsireledzo kha u pandelwa mushumoni u songo teaho.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽa vhuswa ho bikiwaho nga makhaha, vho vha vho tshi ḓifha nahone vhu tshi pfala hu ngauri vho vha vho na pfushi.

U ya nga ha nṋe a thi vhoni hu na zwine zwa nga thivhela vhafumakadzi na vhaswa u dzhena kha mbekanyamushumo dza vhugudisi ha zwa vhulimi.

Ee, zwishumiswa zwine zwa kho tshinyala zwi nga ḽengisa mushumo wa u lima, u xelelwa nga tshifhinga tsha u ṱavha kana u kaṋa nga mulandu ha u pwyashea zwi nga fhungudza mbuyelo na mbuyelo vhukuma.

Vhatholi vhanga tikedza mveledziso ya pfunzo ya vhashumi vhavho nga u tendela vhashumi uri vha vhe na tshifhinga tsha u guda, nga u ramba vhagudisi uri vha ḓe mushumoni henefho vha ḓe vhagudisi e vhashumi.

Kiliniki dzi tshimbilaho, tshumelo dza khwiṋe dza vhuendi, na u fhaṱa zwi imiswa zwinzhi zwa mutakalo zwa vhupo ha mahayani, zwi nga khwinisa vhukuma tswikelelo ya tshumelo ya mutakalo kha vhashumi vha bulasini fhethu hu re kule.

Vhashumi vha bulasini yanga vha shuma vho ḓi imisela, vha a kona u shuma nga tshifhinga, nahone a vha dzuleli nga u lwala vha dzula vha tshi ḓa mushumoni.

Tshikwama tsha ndindakhombo ya vha shaya mushumo uif, tshi ṋetshedza vhashumi vha mabulasini thikhedzo ya masheleni ya tshifhinga tshipfhufhi upfhi arali vha xelelwa nga mishumo yavho, vha ya kha livi ya u beba kana vha sa koni u shuma nga ṅwambo wa vhulwadze.

Dzhusi kana tshikwatshe tsha maswiri, tshi itiwa nga u ṱanzwa, u bvisa maṱari arali zwi tshi kho ṱoḓea, na u khwaṱhisa maswiri ane avha uri o vhibva, ngauri ndi one ane a ḓo kona uri a bvise dzhusi kha tshiṅwe tshifhinga, i ya pesṱoraidziwa uri i kone u tsireledzea zwa tshifhinga tshilapfhu.

Vhubveledzi vhungoho vhulimi ha vhuṱali ha kilima, u khwiṋiswa ha u vhulunga zwimela zwine zwa konḓelela gomelelo, na sisiteme dza u tevhela dza didzhithaḽa, zwi nga khwaṱhisa nḓisedzo dza vhulimi kha masiandoitwa a tshanduko ya kilima.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha nyito dza kilima, zwi fhungudza nḓisedzo, zwa ita uri mitengo i gonye nṱha, na u ita uri zwiḽiwa zwi sa swikelele nga maanḓa kha zwitshavha zwine zwa hola tshelede ṱhukhu.

Zwiṅwe zwa zwitirathedzhi zwiṅwe miṱa ya zwishumisa u sedzana na u gonya ha mitengo ya zwiḽiwa, ndi u renga nga mabuto mahulwane na uri vha tshi renga zwiḽiwa vha zwi vhee fhethu ho tsireledzayaho vha sa zwi tambise.

Mushumi wa tshifhinganyana kha zwa vhulimi u tholiwa nga nḓila i songo doweleyaho kana ya tshifhinganyana, tshiimo i tshi kanzhi tshi thivhela tswikelelo yavho kha mbuelo dzi ngaho ḽivi, tsireledzo ya mushumo, na mineeḽo ya uif.

Ee, u dzudzanya khaḽenda ya u lima, u mona na u ḓura ha mapfura zwi thusa u langa tshelede, nga u dzudzanya mishumo ine ya ṱoḓa mapfura musi mitengo i fhas, na u khwinisa u shumiswa ha mitshini u itela u vhulunga mapfura.

U sa tsireledzea ha mishumo zwi kwama mutakalo wa muhumbulo wa vhashumi vha bulasini nga nḓila i si ya vhuḓi, nga uri vha dzula vha tshi kho ḓi vhudzisa uri nga vhe matshelo vha dovha vha kha ḓivha na mishumo na, vha vha vha si na vha songo khwaṱhisedza uri mushumo wavho u ḓo vha hone zwa wa tshifhinga tshilapfhu.

Kha mishumo ya bulasini, ndi zwa khwiṋe u thola vhathu vha bva ho nnḓa nga uri u thola vhathu vha miraḓo ya miṱa kha tshiṅwe tshifhinga a vha shumisi zwone nga uri vha ḓivha uri bindu ndi ḽa hayani, ngazwo ha u thola vhathu vha u bva nnḓa ndi zwa khwiṋe nga uri vha shuma vho ḓi imisela.

Vhashumi vha bulasini vha na pfanelo ya nnḓu dza vhuḓi dzo tsireledzeaho, na dza vhuḓifari dzo netshedzwaho nga mutholi, u ya hanga milayo ya vhashumi na mulayo wa u engedza tsireledzo ya vhudzulo.

Tshitshavha tshanga tshi vhulunga maḓi nga u kovhelana zwi shumiswa, u lugisa hune ha vunḓa maḓi, u shumisa u kaṋa maḓi a mvula, na u tikedza vhukando ha u vhulunga maḓi hapo nga tshifhinga tsha ṱhahelelo.

Vhunzhi ha vhaswa vha litsha zwa vhulimi nga mulandu wa mbuelo ya fhasi na nyimelo dzi kondaho, mbekanyamushumo dza vhutsila dzi nga vha kunga nga u vha ṋea vhugudisi, u shumisa thekinoḽodzhi, na zwibuli zwa khwine zwa mishumo.

Muholo wa zwino wa fhasisa wa vhashumi vha bulasini Afrika tshipembe, ndi twendi eiti rand seventhi nine senth nga awara, i thusa kha u badela ṱhoḓea dza mutheo fhedzi, i nga kha ḓi ṱahela nga mulandu wa u ḓura hu hulwane ha vhutshilo fhano Afrika tshipembe.

Mbekanyamaitele dzi ngaho u kombetshedza thendelano dzo teaho, u engedza uif na u katelwa ha pension, u langa mushumo wa khalaṅwaha, na u ṋetshedza mbekanyamishumo dza vhugudisi zwi nga khwinisa tsireledzo ya mishumo kha zwa vhulimi.

Ee, kanzhi ri thola vha ṱoḓi vha mishumo vhapo, vhashumi vha khalaṅwaha, na matshudeni nga zwifhinga zwa vhulimi ha nṱhesa u itela u swikelela ṱhodea dza vhashumi na u tikedza tshitshavha.

Vhukando vhu katela phurodzheke dza nnḓu dza vhashumi vha bulasini, mbekanyamushumo dza u dzhenisa muḓagasi, tsireledzo ya mulayo nga fhasi ha ESTA mbekanyamushumo dza vhugudisi, na thikhedzo ya ngade dza zwiḽiwa u itela u khwinisa nyimele dza vhutshilo.

Khaedu dzi katela nyimele mmbi ya bada, u ḓura hu hulwane ha mapfura, khetho dza vhuendi dzi sigathi, na tshikhala tshilapfu tsha u ya mimakete, zwine zwa lenga u ḓisa zwithu na u engedza mapfura na u engedza u ḓura.

Jungle oats itwa nga hundred percent ya dzi oats dzine dzavha uri dzo fhelela, i na fibre nnzhi, i na swigiri yo engedzwaho, na u fha maanḓa ya thusa kha u gandisa zwiḽiwa na mutakalo wa mbilu.

Vhuleme ha zwiḽiwa ho fhiraho ho sumbedza ṱhoḓea ya vhulimi vhu konḓeleleaho, u vhulunga zwiḽiwa zwavhudi, sisṱeme dza u ṱavha ṱavhanya u tsivhudza na vhulimi vhu vho ṱalifhaho ha kilima u itela u lugisela khaedu dza tshifhinga tshiḓaho.

Nga murahu ha musi zwiṋoṋi zwono ṱhukhuliwa mithenga yazwo i anzela u kuvhanganya ya shumiswa, miṅwe ia rengisiwa miṅwe i shumiswa kha uita zwiambaro zwa mmbete dzi dzhakete na zwithu zwa u khavhisa. Miṅwe ngeno mithenga ya vhuimo ha fhasi i tshi anzela u shumiswa hafhu yavha zwithu zwine zwa engedza zwiḽiwa zwa zwifuwo kana ya laṱiwa.

U ṱhukhula khuhu kanzhi zwi dzhia mi minete mivhili uya kha miṱanu, mushumo wo itwaho zwavhuḓi zwi vhonala ngauri ahuna mithenga i vhonalaho kana zwine zwa vhidziwa upfhi pink fathers lukanda lwo kunaho nau sa vha na miṱudzi kha ṋama.

Nga murahu ha musi yono bviswa lukanda lwa khuhu luya fhiswa, ngau ṱavhanya u itela u thivhela u tshinyala nau dzula lu tshi kha ḓivha luswa u swika lu tshi shumisiwa kana lu tshi bikiwa.

Nga murahu ha musi lwono bviswa lukanda lwa tshifuwo lua ṱanzwiwa lwa vhe lwa sheliwa muṋo kana lwa fhisiwa, u itela u thivhela u siṋa lwa kona u ṱanzwiwa kana lwa shumiwa arali lwo itelwa mukumba kana zwiṅwe zwibveledzwa.

Maḓi ane a fhisa a shumiswa nga nḓila i tevhelaho, a thoma a vhilisiwa a sheliwa nṱha ha muvhili wa khuhu ine yavha i kha ḓivha na mathenga. Ndi zwa ndeme uri mufhiso u tea uri mathenga a leluwe, u bvisiwa kana uri khuhu ivhe i leluwe u ṱhuvhiwa.

Mafhi aya dzula o fhola ngau ṱavhanya u rothola uya kha vho four degrees nga murahu ha musi o hamiwa, ubva afho avheiwa kha dzi thanga dzine dzavha uri dzo ṱanzwiwa dzo kuna, dza pangiwa nga ngomu kha dzi kha maṱiraka uri aye makete.

Mutakalo nga tshifhinga tsha u ṱhavhela u ṱhogomelwa ngau shumisa zwi shumiswa zwi sina zwitzhili, u vhulaya zwitzhili fhethu hune ha ṱhavhiwa hone nau ita mutakalo wa zwanḓa wo teaho u itela u thivhela tshikafhadzo.

Ee zwitshavha zwinzhi zwi na vhaḓivhi kana vha tsila vhane vha sedza kha mushumo wa u ṱanzwa na mukumba, kanzhi vha fhirisela vhutsila kha mirafho na kha vhathu vhaswa.

Ee huna nḓila dza sialala dzau bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wa hashu na vhuponi hahashu, kanzhi idzi nḓila dzi fhiriselwa kha mirafho sa tshipiḓa tsha mvelele, kana tsha maitele a mvelele yashu.

Ee nga tshifhinga tsha vhuṱambo ha mbingano kana vhuṱambo ha vhurereli, hunga vhulawa zwiṋoṋi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi, miṱa kana zwitshavha zwi dzudzanya zwigwada u kovhelana mishumo nau lugisela zwiḽiwa u itela vhathu vhoṱhe.

Miṱa ya hune nda dzula hone kanzhi i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa ho shumisiwa lufhanga lune lwavha uri lu vhuhali nga maanḓa, fhedziha nṋe ndi vhona nḓila ya khwiṋe hu u shumisa mitshini ngauri mitshini ia ṱavhanya i ita na uri khuhu i sipfhe vhuṱungu tshifhinga tshilapfhu.

Ee muthu u hone ane nda muḓivha ane a ḓi tshilela ngau ḓi rengisela makumba a khuhu, ua rengisa ngauri avha a khomu dzhenisela tshelede nahone u ḓivha fhethu hune ha rengisiwa hone nga mutengo wa fhasi.

U bvisa lukanda lwa mbudzi kana nngu zwi katela u ṱharamudza milenzhe na thumbu, u bvisiwa lukanda kha ṋama ulu bvisa nga vhuronwane nau bvisa mapfhura kana tshipiḓa tsho salaho.

Maitele au hama kha vhupo ha bulasini ṱhukhu, a katela u kulumaga fhethu hau hamela u ṱamba zwanḓa arali hu khou shumiswa zwanḓa kana mitshini ine ya ḓovha i khou shumiswa i tea u vha yo kuna, nau hamela mafhu kha mafhi kha zwithu zwine zwavha uri zwo kuna nahone zwi ḓo vhea ayo mafhi a dzula a khou rotholela.

Athi athu vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu, fhedzi ndo no to sedza vhathu vha tshi kho ṱhukhula khuhu, tshenzhelo ye nda i vhona ndi uri zwo vha zwi songo leluwa ngauri muthu u tea u vha ana tshivhindi tsho vhulaya iyo khuhu.

Ee ndo no vhuya nda vhona u vhulawa ha zwifuwo, tshenzhelo yanga yovha i si yavhuḓi ngauri ndovha ndi tshi khou pfhela izwo zwifuwo vhuṱungu, naho ndi tshi funesa u ḽa ṋama.

Nga mvelele zwifuwo zwia vhulawa ngau ṱhavhiwa kha ṱhoho nga lufhanga, lune lwavha uri lwo khwaṱha ha tevhelwa u bvisa malofha u bvisa lukanda kana u bvisa nau kulumaga tshitumbu.

Nga murahu ha musi yono vhulawa, ṋama iya bvisiwa malofha ya kulumagiwa ya fhandekanya yavha zwipiḓa, ya kona u bikiwa ya fhola nga murahu ha izwo ya omisiwa kana ya fhisiwa uri i kone u vhulungwa kha sisiṱeme dza vhulimi dzapo.

Maṅwe maga a tsireledzo a katela u shumisa zwishumiswa zwi re na vhuhali, zwo ṱanzwiwaho u ambara zwiambaro zwa tsireledzo, u thivhela zwifuwo zwavhuḓi, nau dzula fhethu hune ha shumiwa hone ho kuna u itela u thivhela mafuvhalo na tshikafhadzo.

Thaidzo dzine dzavha uri dzo ḓowelea dzi katela, u kavhiwa mutsiko wa zwifuwo zwine zwa fhungudza u bveledziwa ha mafhi nau tshinyala ha zwishumiswa kana u savha na vhuthathatshili zwine zwavha uri zwo ita uri huvhe na tshikafhadzo.

Vhuleme ha mutakalo vhu katela u ṱhavhiwa nga zwishumiswa zwire na vhuhali, u fhiswa nga maḓi a fhisaho nau ṱangana na zwitzhili dzi nga iledzwa nga zwiambaro zwau tsireledza u fara zwavhuḓi na mutakalo wavhuḓi.

Vhafuwi vha ṱangana na khaedu dzine dza nga u thivhela tshifuwo nga nḓila ine yavha uri yo tsireledzea, zwine zwa ṱoḓa mushumo munzhi na zwishumiswa khombo yau huvhala nau fara zwavhuḓi zwitumbu zwihulwane.

Khaedu dzi katela u fara tshileme tsha tshifuwo, u bvisa lukanda lune lwavha uri lwo khwaṱha, khombo yau tsheiwa, kana u huvhala nau dzudza lukanda lwo kuna uri lu kone u shumiswa nga murahu.

Maga ane vhafuwi vha a dzhia musi vha tshi kho ita zwa u hama u vhona uri huna mutakalo, a katela u shumisa zwishumiswa zwo kunaho, u vhona uri tshifuwo tsho ima fhethu ho kunaho, nahone tsho ima zwavhuḓi uri tshi sa vhaisale, vha fhedza vha shela kana vha hamela mafhi kha zwi bakete kana zwishumiswa zwo kunaho zwi sina mashika.